Ee, re le Basotho re ka apara seshweshwe kapa liteacy hobane ke diaparo tsa setso tse bobebe ebile di re emela hantle le ha re sa apara kobo. Ha ho bolele hore ha re Basotho ha feela re apara ka tlhompho re bontsha mebala kapa mekgabiso ya setso sa rona. Merabe e meng e ke ke ya re hana. Boitsebiso ba Basotho ha bo felle feela ka kobo empa bo bonahala le ka diphahlo tse ding tsa setso.

Bomme ba seng ba hodile ba hanana le mokgwa oo basadi ba kajeno ba aparang ka teng hobane ba hodile nakong eo ho neng ho hlomphwa ka ho apara ka botshepehi ba bona diaparo tse pepeneneng kapa tse kgutshwane e le ho hloka seriti hobane nakong tsa bona mosadi o ne a lokela hore a ipate ka botlalo ho bontsha tlotlo ho yena le ho ba bang ho bona. Ho apara ka mokgwa o ikokobeditseng ke pontsho ya mohlomphi, botho le tlhompho ya setso mme ba bona ka leihlo le ho sireletsa seriti sa mosadi e seng ho monyatsa.

Ee, fashion-e ya kajeno e thusa ho atisa tekatekano hobane basadi le banna ba se ba apara diaparo tse tshwanang ha ho sa shejwa boo, empa ho shejwa boiketlo le setaele e tsamaya le dinako tsa kajeno moo tokoloho ya ho ikgethela e leng ya bohlokwa. Nna fashion-e ya kajeno e tsamaya le dinako tsa ka hobane ke ipeha ka sehlopheng sa batho ba batjha mme ke hlokomela hore ha ke bapisa fashion ya kgale ke e bapisa le fashion ya dinako tsa kajeno ke bona ho le molemo hore ke se ke nne ke tswele pele ka fashion-e ena ya matsatsing a kasheno hobane ya matsatsi a kgale ke bona e le fashion eo e neng nke keng ka e thabela.

Phoso e qadile ho baetsi ba se ba sa lateleng meetlo ya setso le boleng ba pele ba potlakisa tlhahiso ka lebaka la phaello ho kgutlisa dintho setlwaeding re lokela ho tshehetsa maetsi a setso re reke diphahlo tse entsweng ka boleng hape re rute batjha ka bohlokwa ba tsona.

Re sitwa hobane maikutlo a mang a ntse a bona diphahlo tsa setso e le tsa meketeng feela e seng tsa mosebetsing. Hape maemo a mang a mosebetsi a batla diaparo tse itseng tse nkwang e le tsa semmuso jwalo ka sutu le ha diphahlo tseo tsa setso di le ntle ho hahella mefuta e bobebe e ka aparwang letsatsi le letsatsi e leng sona se bakang bothata.

Bokgabane ba modiyanyeweho bo itshetlehile ho mokgabiso wa ona o ikgethileng mebala e hlophisehileng le mokgwa oo o rokelang ka teng o bontsha serithi bohlweki le bo rabele ba Basotho. Le kajeno re ntse re o rata hobane ke letshwaho la boitsebiso wa tshwarella o na le history ebile o re emela ka mokgwa o hlomphehang.

Ho ditaba di hlaha jwalo ho molemo hore ngwana a rutwe ka setso sa batswadi ka bobedi hobane ke karolo ya hae kaofela a ithute puo ya mme le ya ntate le meetlo ya malapa ka bobedi o tla ipitsa ka setso seo a ikutlwang atametse ho sona, empa a se tlohele se seng. Sena se matlafatsa boitsebiso ba hae, tlhompho le kutlwisisano ya ditso ka bobedi.

Ho fetohile hobane bophelo ba kasheno bo potlakile batho ba se ba tshepile fashion, technology le mehopolo ya kantle ho setso. Hape batswadi ha ba sa ruta bana meetlo letsatsi le letsatsi, empa ba siya bakeng sa meketjana fela. Sena se bakile tlhompho, boikarabelo le botswalle bo fokolang ka hona re fumanang jwala dithethefatsi le botlokotsebe di ata re hloka ho kgutlela motheong wa setso ho o phela eseng ho hopola feela ka nako tse kgethehileng.